Nṋe ndi vhona zwi songo tea sa vhunga gavhelo ḽavho ḽine ḽa vha ḽi wana vha tshi ḽi shumisa u ḓiṱhogomela ṅwedzi woṱhe kha zwiḽiwa na u zwoṱhe zwiambaro na mini na muḓagasi, vhaaluwa vha tea u wana tshumelo ya mahala ya sia ḽa mutakalo.

Zwi a thusa nga maanḓa kha vhathu vhahulwane sa vhunga vha tshi balelwa u swika vhuongeloni na uri vha hayani vha a kona u thusalea zwavhuḓi vha si na muṅwe muhwalo nga nṱha.

Vha tea u ṱhogomeliwa ngo u fhiwa zwiḽiwa, mutakalo wo fhelelaho na u ṱhogomeliwa u vhona uri ḓuvha na ḓuvha vho takala nahone a hu na tshine vha shaya sa vhunga vhunzhi ha zwithu vha si tsha kona u ḓiitela nga vhone vhaṋe.

Vhana vha fanela u thetshelesa vhathu vhahulwane vha tshi amba navho, vha tea u tendela vhaaluwa vha tshi vha ruma sa vhunga vhuṅwe zwithu vha nga si zwi kone. Vhana vha ya tenda u kaidziwa nga vhathu vha vhaaluwa sa vhunga u vha vhathu vha re na tshenzhemo ya vhutshilo na u vha ṱhonifha na u sa vha dzhiela na u vha tswela zwithu.

Vhaaluwa vha ḓa vha tshekhiwa if vha na malwadze, u ḓiselwa mishonga na dziphilisi nga ṅwedzi nga ṅwedzi na u dzulela u tsheka mutakalo wavho.

U dzhiela ndeme mutakalo wa vhathu vha vhaaluwa, u dzulela u vhafha dziphilisi na u sedza if dzo fhela. U sa lindela uri ṅwedzi u fhele vha kone u yo ṱhogomeliwa.

O yo wa lengesiwa u swika hune a khou tea u swika zwine zwa nga ita uri a tshi sala a tshi swika vhulwadze kana zwine zwa khou mu dina zwi vhe zwo no mu vhaisalesa, u a swika wa thuswa nga tshifhinga.

Hu u vhili zwi u raru, i nga itiwa, zwi ḓo thusa uri vha ṱavhanye u wana thuso vho no khou tambudziwa tenda zwi sa fhe ṱhuṱhuwedzo kha vha tambudzi nga u ḓivha uri ho no vha na thuso ine vha nga i wana.

Tshumelo heyi i nga vha huvhili huraru, vha tambudziwa vha ḓo thusalea u wana thuso nga u ṱavhanya nahone u thivhela mabulayo ane a nga ḓa ngo lenga u wana thuso fhedzi tenda zwithu zwa so zwi si tutuwedze vha tambudzi tea uri vha ṋaṋe no isa phanḓa nga u ḓivha uri hu na tshumelo ine vha tambudziwa vha ḓo i wana.

Sa vhunga hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou ṱoḓa thuso miduba i ya vha yo fanela mara nga ngomu vha vha vha khou shuma nga u ṱavhanya uri vha kone u thusa vhathu vhoṱhe nga tshifhinga. Vhaṅwe vha vhathu a vha koni zwibadela zwa u phuraivethe lune tshumelo heyi i sala i khou ṱoḓiwa nga vhathu vhanzhi.

Phambano i hone vhunga kha zwibadela zwa phuraivethe vha tshi fara vha mulwadze zwavhuḓi saizwi vha khou tou badela tshumelo iyo ngeno zwibadela zwa muvhuso hu tshi vha na laṱa vhalwadze sa vhunga vha sa vhoni ndeme ine ya vha vha tshi khou i wana nga kha vhalwadze avho.

kha zwibadela zwa muvhuso na phuraivethe sa vhunga phuraivethe vha tshi fara vhashumi yo vha vhalwadze vhavho zwavhuḓi sa vhunga nga vha tshi tou badela tshumelo uri vha kone u lafhiwa ngeno zwibadela zwa muvhuso hu si na u vhona ndeme ya vhalwadze na zwine vha vha ḓisela.

Ukhauwa ha bada zwine zwi a itea u thithisa na ambuḽentse dzi sa kone u tshimbila na u tevhelela vhalwadze, u kwashea a zwifhaṱo na u thithisa tshumelo ya u bva na u swika zwibadela.

Khaedu dzine vhathu vha ṱanganedza nadzo dzi katela u lenga u swika ha vhathu vha tshumelo ya shishi, huṅwe bada a dzi fhirei lune vha ya baleliwa na u swika.

Mililo mihulwane i khou vhangiwa nga fhethu hu re na ḓaka ḽihulu na u oma miri, mimuya, u vhasa mililo ḓakani nga zwifhinga zwa mimuya nahone u tshi tou ḓivha uri ḓaka ḽo oma loṱhe.

Vhupo ha kule zwi na masiandoitwa samusi nga zwifhinga zwa mililo na miḓalo u sa ḓo wana thuso vhunga vhupo hune ha dzula khaho hu songo randelwa kha fhethu hune ha ḓo thusiwa hone.

Kuvhanganya vhathu vha shango hanefho fhethu, no tou tevhela haningei mapholisani tshifhaṱoni, zwi vha zwi khwine.

Vhathu vha nga fhasi ha zwidzidzivhadzi, vhathu vho kambiwa na u sa londa vha tshimbili vha magondo. Luvhilo lwo kalulaho, u ṱaṱisana dzi badani na u renga dzi ḽaisentsi muthu a songo gudela na u ḓivha milayo.

Muthu u tea u wana zwiambaro zwo fanelaho u gonya thavha na zwienda zwa hone, fhethu hune a kho tea u ya u gonya hone hu tea u vha fhethu ho tsireledzeaho nahone fhethu ho no dzulela u daleliwa nga vhathu. Muthu ha faneli u ṱuwa a yeṱhe nahone a tshi swika u tea u ḓivhadza uri u hone uri a londiwe.

Ndo vhuya nda ḓiwana sa vhunga u thusa hu zwiṅwe zwa phasheni kana zwa zwithu zwine nda zwi takalela, u kona u u thusa vhathu muliloni sa vhunga ri na tshenzhemo yazwo, ndi ya zwi humbula u zwi wana lwa tshipentshela.

Khaedu dzine muthu a nga ṱangana nadzo dzi katela u sa wana netiweke yavhuḓi lune u nga si ḓo kona u wana vhashumi, tshiṅwe hafhu, u sa vha na founu zwi a thithisa nazwo.

Ndo no ḓiwana hune dzibada dzo kwashekana, tshumelo ya balelwa u ya vhathuni, miḓi miṅwe dzinnḓu dzavho dzo swika he dza wa vha sala vha si na ho dzula, u vha na nḓala sa vhunga ho vha hu si tsha fhirea na dzigoloi dzo no ḓisa zwiḽiwa dzi si tsha kona u swika.

U ya nga kuvhonele kwanga thuso ine vhathu vha vha vha khou i ṋeiwa i ya vha yo tea naho i si thuso yo fhelelaho.

Vhuponi ha mahayani hu tea u thoma nga u lugisa dzibada dzine tshumelo ya shishi ya ḓo kona u tshimbila khayo, vhuponi ha mahayani hu tea u engedziwa tshumelo ya shishi sa vhunga i tshi vha na ṱhahelelo khulwane.

I ya ndeme sa vhunga i tshi kona na u ṱuṱuwedza vhaswa kha u sa ḓidzhenisa kha zwithu zwi no nga zwezwo, so i vha ya ndeme vhunga ri tshi kona u vha na nḓivho no u ḓivha vhuḓi na vhuvhi ha hezwo zwithu ri tshe vhana vhaṱuku.

Phambano i hone, phambano i ya vha i hone vhunga kha zwa tshirema hu no shumisesa zwithu zwinzhi zwa hayani nahone zwa sialala ngeno kha zwa tshizwino hu na u shumisesa vhunzhi ha thekinoḽodzhi.

U tea u wana ngeletshedzo kha vhamanese na madokotela na u dzulela u ya u tshekiwa tshikaloni u vhona uri ṅwana o takala na uri vhone tshifhinga tshoṱhe vha dzulele u dzhia mishonga yavho nga tshifhinga.

Ndi zwa ndeme vhunga zwi tshi ḓo fhungudza tshivhalo tsha vhana vhane vha khou vha na vhana vha vhaṱuku na uri vha ḓo kona u ḓivha vhundeme ha dzi thumbu na zwithu zwi no nga zwezwo na u kona u thanyela musi vha tshi ḓidzhenisa kha zwithu zwi si zwone.

Ndavha na u ṱoḓa u thetshelesa sa vhunga zwi zwithu zwine a zwi ngo to ḓowelea kana zwi zwithu zwine vhunzhi ha vhathu a vha zwi pfhesesi nga saidini dza ngeno.

U wana mishonga na u phiriventha zwine zwa amba uri ni tea u vha muthu wa u dzulela u dalela sibadela vhuongeloni uri vha ni thuse nga u ṱhavhiwa dzhekiseni ya tshitzhili na ya u thivhela u vha na vhana.

Yo vha i hone vhunga vhuponi ha mahayani ri khou ḓivha na u ofha na u bvisela maipfhi o no nga sa a u lalana na u amba na vhana vhashu nga hazwo, sa vhunga ri tshi pfha hu maṅwe a maipfhi a songo dzulaho ngeno tzwikhuwani vhana vha tshi funziwa ngazwo vha tshe vhaṱuku, vha hula vha kho ḓivha nahone vha na nḓivho ya zwithu zwinzhi na zwine vha tea u zwi ṱhangela.

Dzula na mubebi fhasi nda mu vhudza ngauri ndo no ḓi dzhenisa nahone ndi a ḓitsireledza nahone ndi khou ṱoḓa thuso ya u thivhela, zwi a vha zwi khwine.

Nga vhana vha tshi ita zwithu naho mubebi a siho, ndi nga mu ṱuṱuwedza u zwi ita zwa vhuteamuṱa, sa vhunga tshi ḓo ḓivha u ḓitsireledza naye naho a tshi nga ḓi vha a tshi khou ita zwavhudzekani a sa vhonali.

Dzi khou shela mulenzhe nga nḓila ya uri a vha khou funza vhathu vhaṱuku na u nyadza vhana vhaṱuku musi vha tshi ya zwibadela, u vhona u nga vha a thu lugela u vha kha zwa u ḓidzhenisa zwavhudzekani.

Dzi ṱhavha, u dzhenisa tsimbi kha shaḓa ḽau na u ṅwa dziphilisi, ndi dziṅwe dza nḓila dzine nda dzi ḓivha.

Khulwane vhunga zwi tshi tsireledza vhana kha u ḓiwana wo ḓihwala, zwi vha tsireledza kha malwadze na u sokou hwala zwithu zwinzhi zwinzhi zwa vhathu vho fhambananaho fhano shangoni.

Dzhi isa zwiṅwevho kha zwine vha khou fhira khazwo, u vha tendela uri vha ḓi ḓivhe uri vha nga kona u dovha vha takula vhutshilo havho. Na u funziwa nga ha masiandaitwa a u ḓidzhenisa kha zwithu zwa so, uri na tshifhinga tshi ḓaho vha si tsha dovha. So pfhunzo ya nga vhuteamiṱa nayo i tea u vha iṅwe ya pfhunzo ine vha tea u ḓi dzhenisiwa khayo.

U kundelwa ha masheleni sa shango huṅwe zwi tshi kho itisiwa nga u ḽiwa masheleni nga vhukwila, u sa vha na nḓivho yo fhelelaho na u fha vhalimi nḓivho yo fhelelaho nga maanḓa kha zwifhinga zwingaho zwezwi.

Ndo ya vhege yo fhelelaho hune tshumelo i vhonala i fhasi zwi tshi kho vhambedziwa na tshivhalo tsha vhathu vha vhalwadze vhane vhavha vha kho dzhena. Vhalwadze vha ḓalesa u fhirisa ku ṱuwele kwavho hune vhaṅwe vha fhedza vha songo thusiwa vha thusiwa nga maḓuvha a tevhelaho zwi amba u tea huma u na vhulwadze wa dovha wa konḓelela vhuṱungu.

U ḓitika nga ṱhogomelo ya zwa tshitshavha ndi uri i ya swikelelea nahone ivha i mahala, ngeno private u tshi dovha wa tea u vha u khou humbulela masheleni kana u si nga si lafhiwe nga uri a huna dzi mbadelo dzo imaho nga uri.

Zwishumiswa muvhuso a u provide zwishumiswa zwi nga vhuḓalo, u thole vhashumi nga vhuḓalo, nahone vhashumi vhane vhavha vha hone vha pfumbudziwe u dzhiela nṱha ndeme ya mutakalo wa muthu na vhuvha ha muthu na thuso ine vha vhafha.

U engedza tshumelo na zwishumiswa zwa u alafha vhalwadze, u vhea vhathu vho no vhona vhashumi na u vhona kushumele kwavho ḓuvha ḽoṱhe. u pfhumbudza vhashumi kushumele kone na u ṱhogomela vhathu nga nḓila yone.

Musi hu sa tuvha na vhashumi, zwi ita uri tshumelo i vhe fhasi miduba ya vha lafhiwa i hule i tshiya ngeno vhana kho dzhena vha khou bva vha vhaṱuku, zwi dovha hafhu zwa sia hu sa tuvha na tshumelo yavhuḓi zwibadela nahone vhathu vhoṱhe vhasa kho to kona u lafhiwa, ngeno zwi tshi vha masiandaitwa avhuḓi kha vhashumi vhunga vha tshi ḓo tea u shuma zwikhala zwo fhelelaho na u dzula vhanga fhasi ha mutsiko sa vhunga vhalwadze vha tshi dzula vho ḓala zwi ongeloni.

Ndo no ṱangana nazwo ndi khoyo u tshekiwa hune ndo fhedza ndi songo tshekhiwa dzi faela dzashu dza vheiwa pfhi ḓuvha ḽine tevhelaho ḓo thomiwa ngazwo, zwa amba uri muthu u tea u huma a songo wana tshomelo a dovha a vhuya na lwendo lwa hone lu tshivha lwo lapfha.

Zwikhala zwa mishumo nga vhunzhi nahone u anḓadza zwikhala hezwi kha vhunzhi ha vhathu na u pfhumbudza vhathu nga ha vhundeme ha mabuḓo hayo, ngeno fothi hu tshi nga engedziwa mugaganya gwama hune ha sedziwa na vhashumi vhane vhavha vha khoto thusedza, zwi ngavha khwine.

Vhathu vhanzhi vhane vho gudisiwa mishumo heyi, zwi ḓo thusedza ngori vha vha na nḓivho na u kona u pfhesesa arali vha tshi takalela u shuma nahone vha tshi nga shuma vho ḓi imisela.

Hune hu si vhe na vhashumi vhanzhi nahone vhathu vho ḓala, musi vhashumi vho neta zwi sia zwi tshi ita uri tshumelo i vhe fhasi, miduba i nane ngeno vhaṅwe vha vhalwadze vha tshi nga ṱuwa vha songo thusalea.

Kiḽiniki dza dzi tshavhani dzi ḓalesa nga vhalwadze nga uri vhunzhi havho avha koni u swikelela dza phuraivethe. nahone vhuongelo ha tshitshavha hu vha hu hone hono kona u swikelelea khavho nga tshifhinga.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo dzi katela u shotha ha zwishumiswa zwine zwa nga shumisiwa u alafha avho vhaṅwe vhalwadze, futhi vha swika hune vha baleliwa u badeliwa dzi awara dzine vha vha vho dzi shumisa nga nnḓa ha vhalwadze vho tewaho for ḽeḽo ḓuvha.

Hezwi zwi nga thusa nga uri, mushumi anga vha muongi kana dokotela u vha a tshi khou divha tshivhalo tsha vhathu vhane a ḓo vha thusa nga ḓuvha, ngeno kha vhalwadze vha tshi swika hune a vha tei u sokou tou tshimbila nṱha na fhasi vha sa ḓivhi uri vha ḓo thusiwa, zwi khwine ngauri maḓuvha ane vha ya ngao zwibadela vhavha vha khou ḓivha uri vha khou wana thuso nahone vho vha vho no buka.

Zwono itea musi ndi si badela, nga nḓila ye ha vha ho ḓala ngayo vhathu vhe vha vha vho ḓa u vhona dokotela, zwo ita uri u hume uto vhuya nga matshelo a hone uri u kone u wana thuso.

Dzenedzo thekhinoḽodzhi dza u buka, u engedza vhashumi na vha thusi vhuongeloni.

Musi ndo ya tshekapu ya dokotela, ḓuvha ḽo thoma tshumelo yo vha i fhasi nahone vhathu vha vhanzhi, zwa bala uri ndi vhonane na dokotela sa musi tshifhinga tsha u shuma tshawe tsho fhela ndi sathu swika, ha tea uri ndi kho tea u sia fomo ndi to vhuya nga ḓuvha ḽi tevhelaho, zwine zwi na u engedzedza masheleni na kushumisele kwa masheleni zwitshi katela ya transport sa vhunga ndi tshi dzula kule na sibadela.

Isa ndi uri ndi kale zwi tshi kho itea nahone hu sa khou vha na tshanduko musi vhathu vha tshi khou fha na thaidzo kana u khomplaina ngazwo, zwi sia vhathu vha tshi vho to zwi ita nḓowelo yo ḓoweleyaho sa vhunga usa ḓo shanduka tshithu khazwo.

U kona u engedza madokotela vhuongeloni. Vhashumi vho u thusa vha tea u shuma nga maanḓa nahone vha tea u engedziwa hune vha kona u ṱanganya vhathu nga tshifhinga tsho vhaleyaho.

Thusa sa vhunga hu sa tsha ḓo tou vha na vhunzhi ha vhathu vhane vha to ya sibadela musi vha tshi vha vha khoto deliwa mahayani, kana a dza u tou buka, zwi amba muthu u ya a thusiwa a tshi khou ḓivha ḓuvha ḽine a khou thusiwa na tshifhinga.

Dzine ambuḽentse ya feisana nadzo kana ya ṱangana nadzo musi dzo vhidziwa fhethu husi fomaḽa. Tsha u thoma fhethu husi fomaḽa hu ya vha hu songo vhaliwa kha mugaganya gwama, nahone dzibada dza hone dzi avha dzi sa tshimbilei sa vhunga hu tshi vha husina tshumelo, zwine zwi sia zwi tshi kho ita uri vha ambuḽentse vha sa kone u hu swikelela kana vha hu swikelele zwo konḓa huṅwe na dzi ambuḽentse dzo damedzheya na tshifhinga tsha dovha tsha ḽea tsha u swika hanefho fhethu.